Motswalle ko letsetsa mohala mona ke le ka hara tekesi. Tekesi ena ke sekorokoro motswalle lemati la teng ha o le bula, ho thwe o le bule ekare wa le kwala, le ha o le kwalwa ho thwe aa yetsa ekare wa le bula, ke yona tsela ya ho le kwala. Lemati lena ho thwe ke le tshware le ka nna la ewa neng kapa neng le ditulo tsa teng, sempane re tsheheditse motswalle. Ha se hore re dutse. Tjhe, nthwe mona ke qala ho e bona. Tekesi ena ya teng ha e tla tsamaya tlamehile mokganni a e shape ae shape hore engine ena e qale. E tla paputlwe e paputlwuwe taxi ya Modimo .

Butleng e mang pele batho ba baholo, tjhe, re keke ra lwanela setulo, re se re le baholo hakana. Nthwena ha e shebahale hantle setjhabeng le ho bana bana ba tlang. Re ba fa ho re re bafa hore ha re sa bone ka leihlo le leng re lwane? Re ba fa ho re lwanele ditulo? Butleng pele e bang ditulo di se di tletse. Tekesi enngwe e latelang e ya tla. Kannete, re tla re lwanelang hobane ditekesi di teng. Ha ke re emeng hanyane, ke re hlompheng le bana bana ba re shebileng, ke re hlomphe le hore le rona maemo a rona a setjhabeng a reng. Tjhe, baholo ba ka re kekebe ra lwanela setulo. Tekesi di le ngata tje, Ra buisana e bang mohlomong se re tatile ka tsela eo re tla kopa e mong hore ae ka wena o santsane o na le nako, re kopa ko re o shift-a hanyane ho dule motho a moholo.

Mathata ke kopaneng le ona ha ke ne ke lokela ho reka karete ena e bohlale. Ke hore boholo ba nako re jwetse hore metjhini ya karete eo ha e sebetse hape hona ho nka nako. Ebile ho ya makatsa hore ka ka ne re reka ditikete tsane tsa leqhepe, ho ne ho le bobebe. Jwale hona jwale e be mathata. Ke eng ao a sa boneng a lokiswe ka nako hape nthwe etsahalang kore karete enana ya rona ena ha e kile ya lahleha, e ba qhwebeshano hore re fumane enngwe ka ke karete e nkang nakwana e ntse e sebetse. E ba qhwebeshano ena ya ha e sale.

Melao e behuweng mebileng ya hore dikoloi di tsamaye ka yona, e ke e tsebang ke ya hore mebileng ya Afrika Borwa mebileng ena ya di-freeway koloi e ka tsamaya ka hundred and twenty kilometre per hour. Ha e kena dibakeng tsa bodulo, e tsamaya ka sixty kilometer per hour. Ke bona e e le melao e metle e qobang dikotsi, ene e laola hantle le mebileng ya rona. Le ha feela mathata a ntse a le teng. Hape ke nahana hore ke melao e tsamaisanang le hore koloi e na le matla a makae, e ka mamella ho matha ka tsela e kae. Ha ho tluwa tabeng ya diteraka, Tjhe ha ke tsebe hakaalo ka diteraka mara ke a kgolwa di na le melao ya tsona, empa neng nka thabela diteraka ha ne di ka tsamaya mebileng ya tsona, di le ding hobane di kotsi haholo dipalangwang tseo.

Ho ba ditekesi ba ipelaetsa re qetella re sa bafe tshehetso hobane bona ha ba ipelaetsa, ba batla batho bohle le dipalangwang tse ding, di se ke tsa tsamaya mebileng ka ha ho ipelaetsa bona. Empa ha ho ipelaetsa batho ba mohlomong ba di-bus, ba dumella ditekesi di tsamaye. Ha ipelaetsa ba diterene, ba dumella ditekesi di tsamaye. Empa feela bona ha ho ipelaetsa bona, ba batla dipalangwang tsohle tsa setjhaba di eme tsi. Ke yona tsela eo re bona ekare re keke ra ba fa tshehetso hobane ke batho ba ipelaetsang ka tsela ya hore ba re hatella.

Taba ya pele, ha ke le marshall, ke batla ho tseba hore bothata ke eng ba sa batle ho kena ka sepalangwang sena, ba kgetha ho kena ho Quantum. Ka nako enngwe o fumane hore ke sebaka e bang e le sebaka hore ae thotho tsa rona di ngata. Ha re no kgona ho palama ho ena hobane e nyenyane. Ka hoo, ke tla ba dumella hore emang ba bang ba batlang ho kena ba kene le tla tla le kena ho ye latelang. Ka nako enngwe o fumane feela hore ke ho se rate mokganni kapa mohlomong ba le ka qwaketsana le mokganni ka tsela e itseng, ho etsa bonnete ba hore batho ba thabile hoba ke bona di-customer. Ke tla ba dumellwa hore ba dule ba emele ba bang ba fete bona ba tla emela Quantum ena e tlang ka morao e ba e ratang hakaalo. Hase ntho e kaalo e bang bona ba dumela feela hore tjhe re tla ema re emela Quantum. Ha se bothata, ke tla ba dumella ba emele Quantum. Ke tokelo ya bona hore ba palame sepalangwang se ba se ratang, se ba sa kgotsofallang.

O wa mmakatsa ha o re tikete ena ya ka e se sebeditse. Tikete ena ya ka ke e rekile beke e fetileng e le tikete e ke e rekileng ebile ke ba jwetsa hore ke tlo fofa bekeng ena ka di twelve. Ke e rekile sebakeng sane sa Gauteng se bitswang , ka ba jwetsa hore ke tlo fofa kasheno. Jwale e sebeditse jwang hoba ke ena ke e tshwere e ntse e paka hore nako ya ka ke tlo tlohang ka yona ke ka di leven tsa July, kasheno, ke di leven. E beha le nako hore ka hora ya bone ebe e sebeditse jwang hobane ke yona e leng hora ya bone hona jwale. Tjhe, ha ke ikutlwe hantle ka tsela e ka etswang ka yona, ke bona ekare ho na le lenyatso le leo o nketsetsang lona. Ke a qala ho kopana le ntho e tjena.